Izisebenzi zingaqinisekisa ukuphatha nokunakekelwa okufanele kwey'tshalo ey'thambile ngokwenza okulandelayo. Mina mina ngingasazisa iy'sebenzi zami ukuthi ziqikelele ngokugcina le myalelo ethile. Okokuqala, uma zizophatha iy'tshalo ezithambile, kumele zigqoke izimfanelo kumbe ama-gloves ngaso sonke isikhathi ukwenza isiqiniseko ukuthi akukho kungcola, futhi ziyabanjwa ngokucophelela. Okwesibili, ukwenza isiqiniseko ukuthi iy'tshalo zami azimpintshaniswa noma ay'fakwa zibe buningi mningi endaweni eyodwa, zinikezwe isikhala thizeni. Okwesithathu, ukuqinisekisa ukuthi uma ziniselwa, ziniselwa ngendlela enokucophelela nenendaba.

Uma umhlaba uthathwa kulabo ababewusebenzela. Lokhu kungathumela imiyalezo ethile kwizizukulwane ezizayo, efana nokwehla kogqozi lokuwusebenzela umhlaba kanye nokuzibandakanya emkhakheni yomhlaba. Iphinde idale abadla izambane likapondo bacebe kakhulu, bathole namathuba angcono kumbe amaningi, kuthi abaswele baswele kakhulu. Kungaphinde kudale ukuncipha kwamathuba okusungula izinkampani emphakathini, okungadala ukwehla kwamathuba omsebenzi.

Ngingaqinisekisa ukuthuthukisa ukuvuna ngesandla ngokususa ukungcola nezinambuzane engadini. Ukuba nebhuku lokuloba phansi imiphumela kanye nesimo sezitshalo zami engingaliphatha ngaso sonke isikhathi. Ukwenza isiqiniseko ukuthi ngiya engadini ngaso sonke isikhathi ukuze ngizoloba phansi izinguquko engizibonayo kulolu suku, kanye nokushintsha iy'ndawo iy'tshalo zami ezitshalwa kuzo ngaso sonke isikhathi ukuze zehle izifo nomhlabathi ungaphelelwa umsoco.

Mina njengomholi bengingaqikelela ukuthi ngenze okulandelayo ukuze kube nokwabiwa komhlaba okunobulungiswa. Okokuqala, ngingagqugquzela labo abafisa ukwabela imphakathi ngomhlaba ngokubandisela amathuba nemigomo ehehayo. Ukuqikelela ukuthi umhlaba uma wabiwa, wabiwa kubantu abanolwazi, ikhono lokuwuthuthukisa, nabanesipiliyoni salokhu, kanye nokuqinisekisa ukuthi noma usuwabiwe umhlaba, emva kwezinyanga ezithile kuthunywa abantu ukuthi baqaphe isimo somhlaba ukuze uma isimo singesihle kwazeke ngokushesha.

Ezinye izinselela ezihlobene nomsebenzi kanye nokuvuna ngesandla kungaba, ulwazi ngokuphatha kahle komhlabathi nokuqikelela ukuthi umhlabathi usesimeni esilindelekile, ngoba uma kungenjalo kungehlisa isibalo sezitshalo ezingatshalwa. Okungadala ukwanda ukwehla kwenzuzo. Ukuqashwa kwabantu abanekhono, ulwazi kanye nesipiliyoni, ukuze kuzokwanda ulwazi ngokuphathwa kwezitshalo. Kwehle izindleko ezibandakanya ukuqeqesha, kanye nokuqikelela ukuvikela ukuvikeleka kwesitshalo, kwezinambuzane nezifo. Ukuqikelela ubukhona bamanzi kanye nomsoco wezitshalo.

Izizathu ezingase zichaze ukuthi kungani imbewu kaSipho ingamili kungaba, okokuqala kungadalwa uhlobo lwembewu katamatisi ayisebenzisile kanye nesihlabathi. Okunye kungaba ukungasentshenziswa kwemsoco eyanele ezitshalweni nasengadini. Ukungavubelwa nokungalungiselwa ngokwanele kwesihlabathi, okungadala isihlabathi esingenamsoco eyanele ukugqugquzela izitshalo ukuthi zikwazi ukukhula, kanye nokutshala izimbewu zisondelane kakhulu kumbe ngendlela engazilimaza ekukhuleni.

Lokhu kungangiphatha kabi njengomlimi osafufusa ngenxa yokuthi kungangandisela izindleko, kuphazamise ukumila kahle kwezitshalo. Kungakwenza futhi kube nzima ukuthi ngibone ukukhula kwezitshalo zami. Ngingakwazi ukuzibona izinambuzane ngokubheka izimpawu zokudliwa kwamahlamvu ezitshalo zami, ukugada ukuthi bukhona yini ubulwembu engadini, nokulalela ukuzwa imisindo iyenziwa izinambuzane engadini yami.

Mina ngokucabanga kwami angiboni kanjalo ngenxa yokuthi bungabuningi ubungozi. Okungadalwa yilokho, okokuqala kungaba ukuphepha. Ukugqugquzela abantu ukuthi bathathe ukudla okusendle kungaba nobungozi bokuphepha, ngoba bengazithola behlangabezana ney'lwane eziyingozi zasendle, okubalwa izinyoka kanye nokunye. Okwesibili, asaziwa isimo salokho kudla kwasendle. Kungenzeka ukuthi kunoshevu kumbe ade kudliwa zilwane ezithile, okungadala ukugula kubantu. Okwesithathu, kungakubi, kungaphazamisa ukusebenza kwemvelo ngoba izilwane eziphila ngalezo zitshalo zingazithola sezingasenakho into ezingayidla.